Ewe, abantu balapho ndihlala khona bayathanda kakhulu ukudlala ibhola, amantombazana adlale i-netball.

Xa singenamali iindlela esizonwabisa ngazo kukuba sihambe siye elwandle siyoqubha kuba sihlala kufutshane nolwandle.

Iindlela zokuchitha impelaveki kwindawo endihlala kuyo kukuba ngoMgqibelo siyavuka sihambe siyodlala ibhola, singamantombazana i-netball, abafana badlale ibhola ekhatywayo. NgeCawe sihambe siye ecaweni.

Imisebenzi yokuzonwabisa endicinga ukuba ingabafanela kukudlala i-netball nokunceda abantu abadala. Umzekelo, ukuhamba bengena emizini yabantu abadala abahlala bodwa bebacocela, babancedise nalapho bangakwaziyo ukuzinceda khona.

Ewe, umgangatho weqela lesizwe lebhola ekhatywayo loMzantsi Afrika liyakhula kuba iitimu zalapha eMzantsi Afrika ziyakwazi ukuhamba ziyodlala phesheya.

Ndingasusa umthetho wonciphiso le-powerplay eqongeni.

Hayi, abayazi kuba abantu abaninzi abazibandakanyi nemidlalo, bayibona nje kuyinto engabalulekanga.

Ayikho into uMzantsi Afrika owawungayenza ngcono kuba benza ngcono kakhulu, bayenza yonke into ekwakufanele bayenze.

Ewe, liyahambelana nayo kuba igama leli qembu kwaye nesisiteketiso kuye kuthiwe yi-up the bucks.

Ndingena ezincwadini kuba ndifuna ukuphumelela ndibe nekusasa eliqaqambileyo.

Kubalulekile ukuthatha inxaxheba kwimidlalo yesikolo yomntwana yakho kuba loo nto iyamkhuthaza umntwana kwaye iyamenza ukuba anake ukudlala neencwadi zakhe kakhulu, angenzi izinto ezibheke ecaleni njengokukusela utywala.

Ndiyavumelana nale ngxelo.

Ndikhule ndidlala umangqalutye, yayingumdlalo omnandi kakhulu apho sasidlala ngamatye.

Ewe, nam ndandithanda ukubukela ukuphuma kwelanga kuba ndandiye ndiyibone iyimbono entle kakhulu.

Hayi, andinoba nawo umdla wokudlala ibhola ekhatywayo kuba ndiyintombazana.

Ibhola yeqakamba, ikhrikethi kunye nebhola yomnyazi, irabhi.

Ewe, yibhola ekhatywayo.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa yeyanoba ngubani na kuba iyanceda kakhulu ukuphumza nokolula amalunga omzimba.

Ndingakhetha uMessi azongenela indawo ka Ranga Chivaviro kwiKaizer Chiefs.

Ewe, ngumbono omhle kakhulu kuba abafundi bazokhula beyazi imidlalo yebhodi.

Ndingabanika isiteketiso esithi Amafrikana kuba sichaza kakhulu apho basuka khona.

Bendizodlala umdlalo webhola ekhatywayo kuba ngowona engathi ulula kwaye uyonwabisa.

Hayi, kuba igalufa ibukeka inzima kwaye ayibonakale njengomdlalo owonwabisayo.

Eyona mpumelelo inkulu kwezemidlalo eMzantsi Afrika kule minyaka engamashumi amabini edlulileyo yirabhi, ibhola yonyazi kuba baya bayokudlala phesheya namanye amazwe baphumelela.

Andinokwazi ukuthatha inxaxheba ekubalekeni imarathoni kuba ndingumntu wesifuba.

Hayi, indawo endihlala kuyo asezilalini kakhulu kwaye ayinazo izixhobo zemidlalo kunye nokuzonwabisa.

Umgangatho weqela leqakamba eMzantsi Afrika lime ngxi.

Ndingacela ootitshala ukuba basinike ixesha elingathi lide ukuze ndikwazi ukugqiba umsebenzi abasinike wona ndiphinde ndikwazi nokufunda.

Xa sinemali kunye nabahlobo bam siyahamba siphume siye kwiivenkile zokutya sihambe siyokutya okanye sihambe siyobukela kwiindawo zokubukela amasinema okanye sihambe siyodlala ebaleni.

Ndingumntu othanda ukuchitha ixesha lam lokuphumla nosapho kuba ndikhule ndingenabo abahlobo. Ndikhule kakhulu ndihlala nosapho lwam, silusapho olukhulu ekhaya, sidlala sonke mna nabazala bam.

Ndingamxelela ukuba singayifumana imisebenzi yokuzonwabisa esivumela ukuba sichithe ixesha kunye.